Tokisetso ya dijo e qala ka ho rera le ho bokella metswako, e be ho hlatswa le ho hlwekisa dintho e ngwe le ngwe. Kgaola kapo tsamaye ka marinate ha ho hlokahala. Pheha ka ho bedisa, ka ho hadika, ho hadika kapa, ho baka. Sebeletsa e le fresh-e ebile e bolokehile.

Kgothaletsa dijo tse fresh-e, tse phetseng hantle le tsa theko e tlase. Theha mananeho a botshepehi kapa ditheolelo. Bapala diketsahalo tse kang ho pheha le di-demos kapa matsatsi a ho latswa. Ntlafatsa bohlweki le polokeho mmarakeng. Sebedisa metjha ya ditaba ya setjhaba ho bapatsa tse kgethehileng tsa letsatsi le letsatsi. Fana ka dikgetho tse bonolo tsa ho lefa jwalo ka tjhelete ya mobile.

Ho dula mahaheng, ho fana ka kgotso, moya o hlwekileng le sebaka sa ho lema dijo kapa ho boloka diphoofolo. Ho bolokehile hore bana ba ka bapala, mme ho bonolo o aha lehae la ditoro tsa hao. Ee, ke kopa morero moo ke monyetla wa tokoloho, kgokahano le tlhaho le bophelo bo botle hole le kgatello ya maikutlo ya toropo.

Jwalo ka motjha, ke nahana hore nkgono kapa ntatemoholo o molemo ka ho fetisisa ho ruta moetlo. Ba phetse setso ka dipale, ka botebo, mme ba ka di arolelana ka lerato le mamello. Borangwane le bona ke ba ba bohlokwa, empa ba baholo ba na le bohlale le phihlelo tseo re di hlokang ka potlako ho boloka lefa la rona le phela.

Basadi ba atisa ho etsa mosebetsi o mongata boetapele, hobane ba leka lekanya mesebetsi ya mosebetsi le boikarabelo ba lelapa. Ba na le tshekamelo ya ho ba le dintlha tse qaqileng le tsa bohlale maikutlong, e leng se ka etsang mosebetsi wa bona. Le ha ho le jwalo, boiteko bona bo eketsehile hangata bo lebisa boetapeleng bo matla bo kenyeletsang bohle. Banna ba ka tsepamisa maikutlo haholo mesebetsing, empa basadi ba na le dikarolo tse ngata ka nako e le nngwe.

Ke na le tsebo ya motheo ya ho etsa difaha. Ke kgona ho etsa dipaterone le dipetjha tse bonolo. Kea thabela hobane e bopa ebile ya kgatholla. Bead work e nthusa hore ke kgokahano le setso le ho itlhalosa. Ka boikwetliso bo bongata, ke batla ho ntlafatsa le ho theha meralo e rarahaneng haholwanyane.

Bakeng sa dijo tse kgethehileng, ke rera dijo e sa le pele, ke reka disebediswa tse fresh tse boleng, ke hlatswa nama kapa meroho, kea e ratha le ho e tshela. Ke pheha ka hloko, ke pheha butle, ke pheha bakeng sa tatso e ntle. Ke ja hantle ho etsa hore dijo di shebahale di kgethehile. Qetellong, ke sebeletsa ka nako e nepahetseng hore ntho e ngwe le e ngwe e tjhese ebile e be monate.

Se ileng sa nkgothatsa ke ho bona ka moo tumelo e leng ya matlafatsa lelapa la ka dinakong tse thata. E nthutile tshepo, mosa le mamello. Tumello ya moetapele wa ka ile ya mpontsha matla a tumelo, a ho kopanya batho le ho ba tataisa mathateng. Seo se ile sa ntshusumelletsa ho latela tsela ya ka ka tumelo.

Bana, baholo ba rona ba ile ba lwana ka thata, e le hore bohle ba ka lekana, ho sa tsotellehe mmala wa bona wa letlalo. Kajeno re bona tswelopele empa a se toka e felletseng, ba bang ba ntse ba sokola ho fumana mesebetsi e metle, thuto kapa masimo. Ke mosebetsi wa rona ho tswela pele ka ho sebeletsa tekano ya nnete, jwalo ka ha ba ne ba lora, ka hoo kaofela ha rona re na le menyetla e tshwanang bophelong.